Hayi, andiqondi ukuba onke amadoda athandana nesini esohlukileyo kufuneke athathe inxaxheba. Iimeko zomntu ngamnye zohlukene nezigqibo nazo zohlukene. Kufuneke ibe sisigqibo sobuqu esinolwazi ngaphambili.

Ithi loo nto kuyofuneka sibize onke abafundi especially amabhinqa, sibaxelele ngemigaqo yethu. Ukuba umntu ukhulelwe kuyofuneke akhululiswe ahambe ayohlala endlini ngexesha elithile. Kodwa ke kuzonyanzeleka uba athathe umsebenzi wesikolo kuze abe hamba ngomgca nabanye abantwana besikolo.

Ndingahlala phantsi naye, ndimcebise ukuba akulunganga ukuthenga utywala kwimali ayinikwayo ngurhulumente. Ndingahlala phantsi naye ndimxelele, xa ezoqaba nemali, ndizomana ndihamba naye ndimcebise. Ndimnike noba yimalini encinci ayothenga ngayo utywala ndimgcinele eyokutya, ndimgcinele neyokwenza izinto ezifanelekileyo endlini.

Into eke yenzekayo xa usemgceni usesibhedlele or kwiikliniki, akho nto ingako onoyenza ngaphandle koncokola nomntu osecam kwakho or ube sefowunini yakho. Nalapho ke ixesha liyomba ke kancinci kodwa ke ayikho embi ende into onophinda uyenze ngaphandle kwalo nto, ulinde.

Abantu abahlala edolophini ngabona bantu abanofikelelo apho kwizinto, iinkonzo zokuxakeka.

Into endingayenza ndingathetha norhulumente ndibhale into efana neleta, i-imeyili, kuzo zonke iindawo endinofumana kuyo uncedo kwii-department ngee-department.

Singabantu asifani. Singabantu asifani ngeendlela ngeendlela. Sizibeka izinto, abanye bafuna uthetha ngendlela abaziva kamandi ngayo ngoku into iyingxaki. So kuzo zonke izinto esifumanekisa sizibona ebomini, asifani.

Okokuqala, ndingababuza ndingababiza esikolweni. Ndingathi, molo makabani. Mna ke ndingutishara kabani. Sinengxaki apha, uze nendlelo endixelela bana ukhulelwe. Ngoba ke uyanoyika akazazi uba makathi, ndathatha ke inxaxheba uba ndimncede ubana ndinixelele le nto yenzekayo. Ndiyayazi ke ningabazali aniyithandi, akumandanga. Kodwa ke ngoku kufuneka sijongane nesimo esikhoyo uba nizothi ngoku.

Ndingazama uthetha norhulumente nangona ke izinto azenzeki silala sivuka sezenzekile. Ndizame okwangoku singekabina nto esiyaziyo uba sini yenza ntoni, ndizame iimoto ezizothutha abantu zibase esibhedlele.

Imali abantu abadala abayifumana kurhulumente ngexelayo ubana abantu abadala abasakwazi ke ngoku uphangela. Njalo nje xa befika ke ngoku kulaa minyaka mabajonge bazijonge, bahlale endlini. Bakwazi uthenga into yokutya bazijonge.

Ndingabaxelela kaloku xana usenza i-CPR wenza njani. Umntu keleli phantsi umenza ntoni esifubeni, kangakaphi, njani. Uyamuvalela apha esifubeni ukuze akwazi ukuphefumla kwaye xa ingathi akaphenduli, uhambe ke umenze nalapha emlomeni.

Eyokuqala into esinoyithetha kuhlala phantsi siyifemeli sithethe naye. Kodwa ke singaxelela yena umfazi lo makaye kwabantu bomthetho ayobhala, ayoxela kuze angazokwazi uphinda ayenze. Ukuze ke aphinde ke ayenze ke uyobanjwa.

Ndiyava bana ke yinto eyenziwayo leyo. Kodwa ke olwam uluvo andiyithandi ngoba xana ke kwenziwa le nto ebantwini, ziba khona izinto ezenzekayo if loo nto ayisebenzanga kakuhle. Kodwa ke nalapho ndiphinde ndithi, kufuneke beyazile bana ichiza eli liyasebenza na or alisebenzi.

Into ethi qatha apha engqondweni kwisifo se-TB kuba xana iphepha, isifo sephepha apho ukhohlela mihla lena, abanye bakhohlela ngegazi abanye iyakwazi noba sezingqondweni. Kufuneke ke utye amayeza akho ukuze uphile for ixesha elithile.

Ndingakhe ndigoduke naye, ndihlale naye phantsi. Ndimcebise ukuba ezi zinto azozithatha, iipilisi, zizamnceda.

Into enomenza ayeke utshaya sisiqu sakhe. Xana unento oyithandayo, uthatha isigqibo wena bana uyafuna uyiyeka or awuyifuni, awusoze unyanzelwe ngomnye mntu or unikwe ichiza lokuyiyeka. Funeke ubone bana uphefumla kabuhlungu and impilo yakho ayikho rayithi, apho ke ithi loo nto leyo yeka. Kodwa isigqibo funeke sithathwe nguwe.

Amanyathelo endinowathatha kukuqala umsa kumongikazi apho ndizothi uba makajongwe yonke into. Ndimxelele bana xana ndiphuma emsebenzini ndingakwazi umkhapha or makaye apho kwabantu bomthetho ayovula icala kule ndoda le yakhe imxhaphazayo.

Ngokwenyani ke yona ayinamntu uthile, ayinabana unangaphi. Wonke umntu kuyofuneke ejongiwe i-blood pressure, uxinzelelo lwegazi.

Ixhomekeke uba ungubani. Mna ngokokwam ndingaya egqirheni apho ndingafunuyazi uba kwenzeka ntoni. Nangona engathembekalanga amagqirha nasangoma angoku kodwa ke yonke into ixhomekeke emntwini.

Ithi loo nto, kuyofuneke umntu ajonge uba utya ntoni, asele amanzi, alale kakhulu. Nangona ke nezinto ezifana nestresi nongavi kamandi ngasentliziyweni, ukwazi uzijonga ungathathi yonke engqondweni.

Into mna endinomcebisa yona kuba axelele abazali bakhe, abazali bakhe badibane nabazali bomfana. Apho ke kuyobonwa isombululo ngoba naxana emgcinile umntana, uzosokola yedwa ngoba kaloku yena utatomntana esithi akafuni uba ebomini bomntana. Nalapho ke funeka ajonge abazali uba bazomxhasa na kuyo yonke le nto ayifunayo kuba ke usafuna uphila, afunde, ayenze izinto ezinintsi. Akukho nto irongo ngokhupha isisu.

Ukuba ndiphaya uyojonga ugogo, ndingasoloko kaloku ndiyazi amaxesha kagogo wothatha amayeza. Ndingafaka ne-alarm ezondikhumbuza ukuba ugogo funeke athathe amayeza. Ndimncedise ke izinto zemini yonke. Kuba kunyanzelekile uba ndilale phaya kwindawo le ugogo ahlala kuyo njengomsebenzi waphaya, ndiyenze njalo.

Isifo seswekile ngesinye isifo esingamnandanga ngoba isifo seswekile asisifuni isilonda. Apho ungakwazi noba unesilonda emlenzeni, uphele usikwa umlenze kuba kungafunwa iswekile inwenwe.

Zinceda ngendlela bana zisiwa e-lab apho zijongwa khona ngabantu abaphetheyo abakwazi ujonga. Kuzokubonwa uba unayo na esi sifo sephepha.

Kodwa ke njengotishara akho nto ingako endinoyenza kodwa singafuneke siqeshe abantu abazojonga izinto ezi. Kodwa ke ngaphandle kwalokho, akho nto ingako mna endinoyenza as utitshara.